Izinsiza zezokuthutha zesonto nezokuthutha ezingenzi nzuzo zabantu abadala zabelana ngokufana kumamodeli abo aqutshulwa amavolontiya, futhi zigxile ekukhonzeni abantu abesengozini. Koda-ke, ziyahlukahlukana emithonjeni yoxhaso, ububanzi besevisi, kanye nemibandela yokufaneleka, kanti okungenzi inzuzo okungenzeka kunikeze amasevisi abanzi futhi kuthole uxhaso okuhlukahlukene.

Abantu abadala basemaphandleni babhekane nezinselele zokuhamba, njengezinto zokuhamba zomphakathi ezilinganiselwe, amabanga amade okuya ezinsizeni nokuntuleka kwezimoto zomuntu siqu, okubhebhethekisa ukuhlukaniswa nokuba nomthelela okuzimele kanye nempilo. Izixazululo ezisekelwe emphakathini kanye nobuchwepheshe obusha bungasiza ukubhekana nalezi zinkinga.

Ubuchwepheshe obusha njengama-system okukukhokha anikwe amandla i-blockchain. Ama-system e-etoll, asekelwe i-AI kanye nokuqoqwa kwe-toll okusekelwe ku-RFID kungasiza ekunciphiseni izindleko ze-toll, ngokwenza izinkokhelo ezizenzakalelayo, ukuthuthukisa ukuhamba kwe-traffic nokunciphisa izindleko zokusebenza. Lezi zindlela ezintsha zithuthukisa ukuphepha, ukungafihli nokusebenza kahle kwezokuthutha emgaqweni.

Izinto zokuhamba zesonto zabadala zinikeza isevisi yomuntu siqu ethembekile ngokusekelwa umphakathi, kodwa ingase ibe nokutholakala okulinganiselwe, futhi inceke kumavolontiya. Ezokuthutha zomphakathi zinikeza ukufinyeleleka okubanzi, kanye nokufinyelelela okubanzi. kodwa kungase kube nzima ukuzulazula futhi kungase kubangele ukukhathazeka ngokuphepha. Inhlanganisela yakho kokubili inganikeza isixazululo esingcono kakhulu.

Ukugibela kwami ibhasi kokuqala ngangineminyaka engu-twelve, ngihamba ngedwa, ngivakashele ugogo nomkhulu. Ekuqaleni kwakunzima kodwa umshayeli onobungane nokugibela okushelelelayo wakwenza kuyajabulisa. Ngokuhamba kwesikhathi ngike ngabona ukuthuthuka okuphawulekayo kuhambo lwebhasi okuhlanganisa ukukhokha ngemishini, ukulandela ngesikhathi sangempela, nezici ezfinyelelekayo kangcono, okwenza ukuya emsebenzini kube lula futhi kusebenze kahle.

Ukuze kuncishiswe izindleko zempahla ngaphandle kokubeka engcupheni ikhwalithi yengqalasizinda, amasu ahlanganisa ukutshala imali ekuthuthukisweni kwengqalasizinda, ukwenziwa kwedijithali, ezokuthutha nge-multi-modal, izinqubo ezizinzile nokusebenzisana phakathi kwezinkampani zempahla nabathumeli bemkhumbi. Ukwengeza, ukunakekela okuvamile, ukusekelwa kwenqubomgomo, ukuhlanganiswa kobuchwepheshe, ukuthuthukiswa kwabasebenzi nobudlelwane phakathi komphakathi phakathi komphakathi nezinkampani ezizimele nakho kungasiza ekuthuthukiseni izindleko nokusebenza kahle.

Ubuchwepheshe okuthuthukisiwe njengokulungiswa obubikezelwayo, ukulandela ngesikhathi sangempela kanye ngokuzenzakalela kunganciphisa kakhulu izikhathi zokuhamba kwempahla kaloliwe. Ukusebenzisa lezi zixazululo kungathuthukisa ukubonakala, kuqondise izinqubo futhi kuthuthukise ukusebenza okuholela ekwengezweni ukusebenza kahle nokwethembeka.

Ukunweba izithuthi zomphakathi eziya emakhaya kungazuzwa ngale, ngezinsiza zokuhamba ezizenza emiphakathini. Ukusebenzisana phakathi kukahulumeni nabazimele, umzila eguquguqukayo, nokuhlela, izixazululo ezinikwe amandla obuchwepheshe njengezinhlelo zokusebenza zokwabelana nokugibela, ukutshala imali yengqalasizinda, njengomgwaqo nezitobhi zamabhasi, ukuthunga izinsiza ezihambisana nezidingo zendawo kanye nezibalo zabantu.

Ukwenza ngcono izinkonzo zokuthutha zesonto kubantu asebekhulile kungafinyelelwa ngokukhulumisana okucacile, ukuxhumana nomuntu siqu kanye nobuchwepheshe obulula izinkonzo zokukhangisa kuma-bullet nezincwadi zesonto, ukuqeqesha amavolontiya okuxhumana nabantu nokusebenzisa izinhlelo yokubhukha okulula ukusebenzisa kungasiza, ukunikeza isevisi yendlu ngendlu. Nokusebenzisana izikhungo eziphezulu zendawo nakho kungakhuphula ukufinyeleleka nokuqwashisa.